Fa dibanka di amogela kopo ya karata ya sekolo di leba lotseno lwa motsadi, rekoto ya sekoloto, go ikwadisa ga sekolo le bokgoni jwa lelapa jwa go duela gape ba tlhola gore a karata eo e tla dirisiwa ditshenyegelo tsa thuto.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto, leba dikelo tsa morokotso, dituediso, melelwane, dituelo le tshireletsego. Go bapisa dikarata, baya ditshenyegelo le melemo ya tsone go bapa mme o tlhophe e e tsamaelanang le ditlhoko tsa gago thata.

Maduo a gago a sekoloto le hisitori ya gago di ama gore a banka e amogela karata ya gago ya sekoloto le selekanyo se o se bonang go di tokafatsa, dula dikoloto ka nako, fokotsa dikoloto, tila dikobo puo ka tse dintsi, tlhola phetogo ya gago ya sekoloto mme o dirise sekoloto ka maikarabelo.

O sa dira kopo ya dikarata tse dintsi go naya tshedimosetso e e fosagetseng, go itlhokomolosa dituediso kgotsa go tlhoka melao ya go tshwanelega, go dira gore kopo ya gago e tsamaye sentle tlhola maduo a gago a sekoloto to tlhopa karata e e siameng, baakanyetsa ditokomane tsa gago mme o tlatse foromo ka kelotlhoko.

Go bala melawana le maemo a karata ya sekoloto go botlhokwa thata, e go thusa go tlhaloganya di dituelo tsa kgwedi le kgwedi, dituelo, melao le ka fa o ka tilang ka gone. Seno se go sireletsa mo dilong tse di gagametseng le mo diphosong tsa madi.

Go itse go dirisa madi go thusa batho go tlhaloganya ditshenyegelo, go bapisa dikarata, go dirisa sekoloto ka maikarabelo, go sa etse diphoso le go rulaganyetsa madi a bone. Seno se dira gore ba dire ditshwetso tse di botlhale fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto.

Dibanka di akanyetsa maduo a gago a sekoloto, letseno, dikoloto tse di leng teng, dingwaga tsa gago le lebaka la go bo o kolota fa di amogela account. Seelo sa morokotso gantsi se ikagile ka kotsi ya gago, kotsi e e kwa tlase e naya seelo se se kwa tlase, kotsi e e kwa godimo e naya seelo se se kwa godimo.

Overdraft e dira gore o kgone go bona madi a a oketsegileng ka bonako mme e a feto-fetoga mme e a ka nna le morokotso o ko kwa godimo, ya godisa dikoloto ka bonako mme ya ama maduo a gago a sekoloto fa e sa laolwe ke kelotlhoko.

Ditefiso tse di tlwaelegileng tsa go ntsha madi a mantsi di akaretsa morokotso, dituelo tsa kgwedi le kgwedi, dituelo tsa kgwebisano le tsa go feta selekanyo. O ka di ka go latedisa madi a o setseng, go tsa di tiriso, go duela ka bonako le go dirisa overdraft fela mo maemong a tshoganyetso.